Go dira kopo ya karata ya sekoloto tshwanetse o itse gore, o gola tšhelete e kae le gore kgwedi le kgwedi o tlo go dirisa bokae mo karateng ya dikoloto. O itse gore o a go patela bokae ga kgwedi e fela, e sa nna gore karata e, jaanong o e dirisetsa le dilo tse e leng gore o ne o sa batle go e dirisa mo go tsone. Tshwanetse o itse gore o felela kae, o dirisa bokana, o bo o felela teng moo.

Tshwanetse o itse gore koloi e ke bokae le gore o tlile go e duela dikgwedi tse di kae, gore o sa feleletsa e le gore ba go tsieditse.

Bokwaloitshupo, o bo tshwanetse o na le lekwalo la boagi, o bo tshwanetse o na le lekwalo la banka, o bo tshwanetse o na le gape le lekwalo la ko berekang teng, la gore o gola bokae.

Nka simolola ka go dira motshelo o leng gore ke wa dijo le tšhelete, ka gore kgang ya gore gape fa o setse o feditse go kgaoganya tšhelete, o bo o ya go reka dijo gape ka yone, ke poelo morago. Jaanong, go beter-e ga ba na le motshelo o leng gore ke wa dijo, le gore gape ba beye tšhelete mo bone, ba itse gore dijo ee, di teng, tšhelete ba tla e dirisetsa selo sengwe.

Ba batla lekwalo, ko adimileng tšhelete teng kgotsa ko o rekileng koloi teng, gore o tlhaloganye go dira jang, o kolota bokae, o setse ka bokae le gore o patela bokae kgwedi le kgwedi.

Tshwanetse o itse gore, karata nngwe le nngwe e go naya bokae, sekoloto sa gore o se dirise. So, go siame go akanya pele, pele ga o ka e dirisa, o itse gore, o dirisa e leng gore di-interest-e tsa teng di ko godimo kgotsa di ko tlase.

Ko ntsha cash send, o ya kwa bankeng. Kwa bank-eng, ba fitlha ba batla dinomoro tsa gago tsa mogala le di-number tse e leng gore motho o, ka ba go romeletse tsone, tsa gore o kgone go goga tšhelete, o bo o feditse.

Ga ba itlhophele go tsenela UIF, ka gore ke molao wa gore ko o berekang teng ba re kwadisetse mo UIF-eng. UIF e ka go thusa thata fa o sa tlhole o bereka, o latlhegetswe ke mmereko kgotsa le ga o tlile pelegeng, o santse o bereka. E ka go thusa ka go naya tjhelete mo nakong e o e butseng eo.

Ba batlisisa, ba tlhola gore a ga gona gope ko kolotang teng, ko o nang le sekoloto se sengwe teng. Ba batlisisa gape le gore, amme a wa bereka, a o ka kgona go duela karata ya sekoloto, gore o ka kgona go e duela kgwedi le kgwedi.

Gore kopo e o a go e duela yang, leng, jang.

Dira kopo ya tšhelete, tshwanetse o bo na le sekoloto, se o tlileng wa se tsaya mo dikarolong dingwe, gore o kgone gore ba ka go naya sekoloto seo. Ka gore, ba go bona gore go na le bokgoni ba go se patela, ebile ga o sokodise go patela, wa kgona go patela ka nako.

Gore o kgone go bula sekoloto, tshwanetse wa be o bereka le gone o gola tšhelete e leng gore e rileng, ga go tsaiwe mang kapa mang. Dikoloto tse ga di tshwane, tse dingwe ga o kgone go kry-a sekoloto ka gore, o be o gola tšhelete e leng gore e nnye, tshwanetse wa be o bereka, o tlile wa tsaya sekoloto mo nakong e e fetileng. Gape le go bontsha gore o ka kgona go duela kgwedi le kgwedi.